Ba ka se kgone go ka batla ditiro mo mafaratlhatlheng. Mme gape se sengwe ke gore ba ka se kgone go bona tshedimosetso e e tlabe e phasaladiwa ka nako e e rileng, ka gore go na le tiro e e rileng kwa lefelong le le rileng.

Nna ke dirisa data ya Telkom-o e leng gore ke e patala makgolo a mabedi a di ranta kgwedi le kgwedi. E ntsaya sebaka se se lekanang ka kgwedi, mme e botoka. Di data tse dingwe tsa di network-e tse dingwe ka gonne fela jaaka ke buile ke e patala makgolo a mabedi a di ranta a kgwedi mo e leng gore e mpha di gigabyte di ka nna lekgolo le some a marataro. Mo e leng gore ke masome a robedi motshegare le masome a robedi bosigo.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke makgolo a mabedi a di ranta mme ke e dirisitse lobaka le le kanang ka kgwedi. Mme e kgona go fitlhelela mo kgweding e latelang matsatsinyana. Fa motho a batla go reka data eo e ke e dirisang a ka lebella kwa lebenkeleng la Telkom.

Ke tse di tla ntumedisa ke tse e leng gore ke a di dirisa gone jaanong, tse e leng gore ke makgolo le masome a marataro. Mme mo makgolong a le bosome a marataro, masome le bo robedi ke motshegare le masome a mangwe a robedi ke bosigo. Mme ke rata lone letsatsi le tsenang ka lone e leng gore ke letsatsi la ntlha la kgwedi.

Inthanete ya five G e tlo kgona go ka dira gore go tokafatsa mafaratlhatlha gore a bereke ka tsela e ka bonako. Mme madirelo a e leng gore a ka tswela mosola mo go one ke mafaratlhatlha a boitapoloso mo e leng gore batho ba kgona go fitlhelelana ka nako. Le bao ba e leng gore ba rekisa ba kgona go fitlhelela bareki ka nako ka tsela e e leng gore e bonolo.

A ka tobetsa star one eighty hash, kgotsa a tsene mo-App-eng ya Telkom-o a ba latelela melawana e o tla ba e bona mo-App-eng go reka data kgotsa le airtime.

Ka go ikgatholosa go dirisa mafaratlhatlha a boitapoloso go feta tekano.

Nna ga ke ke dirisa data ya ka e leng gore .

Ke tshwanetse gore ke dial-e go tobetsa star one eighty hash ke be ke tshwanela ke gore ke tobetsa transfer. Morago ga transfer ke tlhopa gore ke romela mowa kgotsa data, ke be ke latelela melawana e ke e filweng ka go feleletsa ke tsenya dinomoro tsa motho e leng gore ke a mo romella tsone le amount-o boleng jo ke batlang go mo romella bona.

Dithulaganyo tsa data di a go feleletsa di turile ele tota mme diphetogo tseno di a go ama badirisi ka tsela e e sa siamang e busula. Ka gonne ba go feleletsa ba sa tlhole ba kgona go ka reka data eo ba sena bo bokgoni ba go e reka.